Ke taba e kgothatsang ho bona diphatlalatso tse tswang kantle ho naha ho Afrika Borwa. Mme taba ena e kaba molemo kapa mpe ho latela hore re sheba kae le lebaka la tsona. Ho tlisa maikutlo le maikutlo a fapaneng, diphatlalatso tsa matjhabeng di tlisa tsela e fapaneng eo ho bona bophelo. Mme ho ka kgothaletsa boqapi, popontshwa ya ditshwantsho le mokgwa o motjha o amanang le mmaraka wa rona.

a matla a pontsho a ka ba ka lebelo le tlase PTKS tse lahlehileng le kgokahanyo e sa tsitsang. Ha router e senang matla pontsho e fela ka potlako ho netefatsa kgokahanyo e tsitsitseng. Hlokomela matla, kutlwisiso ya tshitiso, sebaka le ho boloka router e phodile.

Ke nahana hore mmuso o tlamehile o kenyetse motse o mong le o mong Wi-Fi. Moo bana ba tla kgona ho etsa di-research ka ntho tsa bona tsa sekolo teng. Hore tle ba kgone ho ho thola thuso teng. Nna nkekebe ka reka Wi-Fi hobane ha ke sebetse. Mme le yona eo ya library ya mahala e se e sa sebetse. Tlamehile e lokiswe hore bana ba rona ba tle ba kgone ho etsa ntho tsa sekolo moo.

E le moahi a opelang molao. Motho o lokela ho shebella ditshwantsho tsa video tse molaong fela, a di shebelle ka ditshebeletso tse patalwang kapa tse fanang ka tumelo. Ho se etse sena ke tlolo ya molao. Motho ya nang le tsebo o lokela ho ruta ba bang hore re jarollla kapa ho shebella dikahare tse seng molaong ke bosebetsi bo sa amohelweng. Mme ho ka ba le di dipheello tsa molao.

Bana ba ka hana jwale tjena ke le kgothaletsa hore le ye mane library le lo sebedisa Wi-Fi hotspot ya teng. Hobane hana jwale kgwedi e eme thekeng e ne ha ke na tjhelete ya hore le rekela data. Jwale ke ka hoo ke reng le lebe mane library.

Ke ka ngola cardbox-eng e kgolo ho etsa tsebiso ka hore ke na le motjhini o rekisang data. Mme ka e beha ka ntle gate-ing mane moo mang le mang a tlo bona teng ha feta, hore ho rekiswa data mona haka mo.

Network e kaba le mathata ka lebaka la mojaro o mongata, sebaka se sa amohelweng pontsho hantle. Kapa disebediswa tse sa sebetseng hantle. Sena se baka hore e kgaolwe kgafetsa kapa e se sebetse hantle. Ho ka ho ka thusa ho fetola sebaka ho qala router hape kapa ho ikopanya le mofumane wa tshebeletso.

Wi-Fi e tlisitse diphethoho tse kgolo Afrika Borwa. Ho kenyeletsa thuto e ntlafetseng. Bana le ba rutwana ba ka fihla ba ka fihlella mehlodi ya thuto internet-eng, ba ithuta le ho ba lehae. Kgwebo e bonolo, batho ba bangata ba se ba kgona ho qala dikgwebo tsa bona ho internet. Jwalo ka ha ho rekisa dihlahiswa kapa ditshebeletso. Wi-Fi e nolofatsa bophelo haholo.

Ee, di-chatbots le di-visual assignment di ka thusa haholo. Di fana ka thuso, ka potlako le ka nako efe kapa efe. Empa ha di na kutlwisiso ya maikutlo kapa ba boikutlo jwalo ka batho ba phelang. Di molemo ho mosebetsi e potlakileng, empa ha di so fihle boemong ba ho nkela batho sebaka ka botlalo.

Ho hokahanya disebediswa tsa lapeng le Wi-Fi ho boela ho di kopanya le marangrang, e leng hore o kgone ho di laola ka phone kapa ka lentswe. Sena se o dumela ho bolela kapa ho tima mabone. TV kapa sesebediswa tse ding o le hole. Wi-Fi e sebetsa e le sehokelo sa internet ho disebediswa tsohle.

Ha batho ba mose ho mawatle kapa ba seng karolo ya setso ba leka ho emela setso sa rona ka dipale kapa ditshwantshiso. Ha ngata ba etsa diphoso tse bohloko, ba ka bontsha setso sa rona ka tsela e fosahetseng. Ba se hlomphe kapa ba se utlwisisi hantle. Ho etsa dipatlisiso ka tsela e nepahetseng, buisana le batho ba setso seo. Sebedisa mehlodi ya nnete, hlompha setso seo o se ke wa se nka feela ka tsela ya kgwebo. Sebetsa le batho ba setso seo ba be karolo ya projeke. Tlwaela hore setso se na le phapang ka hare ho sona.